Mananeo a ho fepa bana dikolong a etswa haholo hobane bana ba bangata ba tloha mahaheng ba sena se ba ka se jang. Mme ha ba fihla dikantorong tse tsa sekolo, ke moo ba kgonang ho thusuwa hore ba kgone ho ja hore ba kgone ho mamela ka diphapusing tsa bona. Jwale nna ke re, ha re le batswadi ho tlametse re thuse, re ba hore ba kgone ho ja, ba kgone le ho ithuta hantle ka phaposing hore dithuto tsa bona di tswelle pele hantle.

First aid course I like to ask a teacher about in the school, ask about learners who play football because many injuries. So it means if someone .

Nna nka mo eletsa hore a ye hobane a kgone ho a itshireletse ho mahloko le bokudi ba di- STI T le ditsebi hobane wa bolla sepetlele.

Eya, e ngata dipetlele tse sekolo .

Nka eletsa batswadi hore ebe bona ba hlalosetsang bana ba bona hore ba ye dipetlele mme ba lo hlaba kapa hona ho nka dipidisi tse thibelang mpa. Nka ba eletsa le hape hore ba ba hlalosetse hore thobalano ena le ditlamorao. Ho betere ba mpe ba ye dipetlele ba lo hlaba kapa hona ho nka dipidisi tse thibelang mpa.

Re le batho rena le ho ikgantsha haholo moo eleng hore re tlo batla ho dula le maikutlo a re a a re ya utlwang. Empa nna ne ke eletsa batho hore ha o ikutlwa hore o tlelwa ke kelello tse bohloko tsa hore o batle ho ipolaya, kapa ona le mathata. Ho betere o mpe o ye sepetlele moo ba lo o thusang hore o kgone ho ithola o le betere. E se ele hore o lo batla thuso ho batho ba e rutetsweng ntho eo hore e be bona ba tlo kgona hore ba o thuse.

Tjhehe, tjhehe hobane batho ba dulang dipolasing ha bana dintho tse ngata se ka rona batho ba dulang Gauteng. Ha bana mabone le hape dipetlele tsa bona di hole kwa. Le ha ba hlahelwa ke bothata ho tlamehile ba batle motho ya nang le transport-o.

Hee lona! Hobaneng le bapala ka meriana eo, hobaneng le bapala ka meriana eo? Ha le tsebe ntho e le etsang e kotsi na? Ha o mong wa lona a ka nwa meriana eo a hlokahala, batswadi ba tlabe ba blame-er monga wa shopo eo. Tlohang moo! Sa batlang ho ntena.

Ke hobane baahi ba mahaheng dipoleke tseo ba dulang ho tsona ke tse tsona ba iketseditseng tsona ka mobu le ka ditlhahotlhaho hodimo. Jwale ha dipula dina haholo dina le ka difefo, matlo a bona a wa. So jwale nna nthwe nka e buang ke hore ba ahe, ba ahelwe matlo ana a tshwanang le a ditoropong. Anana a ditene le marulelo a matle a sejwalejwale hore ba thibele dintho tse mpe tse tla etsahalang ho bona.

Tjhehe, o ke se tsebe hore ba ngodisitswe hobane monga o mong le o mong a nang le lebenkele kapa moo a sebeletsang teng ho tlamehile ho bane le mangolo and-e mangolo a nnete a semelaong hore o dumelletswe hore a etse ntho ae etsang. Nna nka eletsa batho hore ba se ke ba ya moo ho motho a senang mangolo ao a molao.

Malome wa ka, ke nahana hore ho molemo ebile ha ke nahane. Ke a tseba hore ho molemo hore o ye sepetlele moo o lo tholang thuso teng. Hobane ha o ntso o dutse hona mona hae ha hona pheko eo o tlo e tholang. Mme o tla qetelletse o so ile, o fapana le pula. Ka hoo, ke kopa o ye moo o ka thola thuso teng, o ye moo o ka thola thuso ho batho ba rutuweng ntho eo hore ba kgone ho hlahloba yona, mme bophelo ba hao bo tswelle pele bo be botle, o phele hantle.

Nka ba bolella hore ho tlametse ba je dijo tse matlafetseng le hape ba itlhokomele. Hobane ha ba se etse jwalo, ba beha maphelo a bona kotsing ka baka la dikokwanahloko tse ba tshwereng. Jwanong ho tlametse ba je dijo tse matlafetseng hore ba kgone ho thusa mmele ya bona le masole a bona mmele